Nṋe muhumbuloni wanga hu tshi ambiwa nga vhuswa ha mukonde na vhuswa ha vhutete, vhuswa vhutete huvha hu kho ambiwa vhuswa vhusekene vhune kanzhi ha bikiwa mahayani. Vhuswa ha mukonde ndi vhuswa vhune riṋe vhaswa vha ano maḓuvha ri bika hone a vhungo ita vhusekene fhedzi vhuya vha ho vhibva.

Maṅwe maitele ane a tea u tevhedziwa musi muthu a tshi khou bika dovhi, ndi uri a sedze fhethu hune a khou bikela hone, dovhi u ḓo ḽi bika lwa tshifhinga tshingafhanani zwithu zwine a ḓo shela khaḽo ndi mini na mini.

Kuambarele kwa ano maḓuvha kana nyambaro zwi a fhambana nga maanḓa, na nḓila ine sialala ḽa lavhelela zwone. Sialala ḽi lavhelela uri muthu wa mufumakadzi ambare tshikete, vhaṅwe vhafumakadzi a vha ambari marukhu fhedzi zwithu zwa ano maḓuvha mufumakadzi u ambara tshiṅwe na tshiṅwe tshine a apfha akho funa fhedzi sia sialala a ḽi tendelani nazwo.

Nḓila ine delele ḽa bikiwa ngayo musi ḽi tshi kho ṱanganyiswa na muvhazwi kana lubavhe u ṱoḓa delele, u ṱoḓa muvhazwi kana lubavhe, u ṱoḓa maṱamaṱisi, u ḓo ṱoḓa nyala, muṋo, maḓi, na peanut butter arali u tshi ḓo shumisa peanut butter.

Nṋe ndi vhona hu tshi vha ho tsireledzea ngauri, ndi zwithu zwine ndi kale zwi tshi khou itiwa ndi tshi khou ambela riṋe sa vhavenḓa ndi kale ri tshi khou zwi ita. Hune ya ima hone huvha ho tsireledzea ngauri huvha ho thoma haya ha sedziwa ha ṱoḓulusiwa, ha lugisiwa ai swika ya sokou ima fhethu hune a hungo tsireledzea, nahone asi kanzhi ri tshi pfha nga ha vhana vhane vho vhaisala kana vho huvhala musi vhoya haningei.

Nṋe ndi vhona zwitshi kwama vhathu nga nḓila yavhuḓi, ngauri musi muthu a tshi kho bvisa tshelede dza mamalo, zwi a thusa muṱa une a khou bvisa khawo tshelede dza mamalo. Vha kone u ḓi ṱhogomela nga heneyo tshelede, kana u ita zwiṅwe zwithu zwine zwa vhonala nga tshelede yeneyo, zwine zwavha zwi kho ita uri ikonomi ime nga nḓila yavhuḓi.

Mukusule hua bikiwa muroho, zwo bva khori ri kho ṱoḓa u shumisa muroho ufhio wa bikiwa, nga maḓi na muṋo musi wo no vhibva wa dzhiiwa wa itiwa zwiputo wa ya wa aneiwa kha wa vheiwa kha luselo wa aneiwa u swikela u tshi oma wavha mukusule une ra kho ṱoḓa wone.

Ee vhaṅwe vhathu vha tshi zwi amba vhari kana vhathu vhanzhi vha kale vha tshi zwi amba vhari mivhala i na zwine ya imela zwone, kha ri sedze muvhala mutswu vhaṅwe vha ri u khou sumbedza u pfha vhuṱungu, mutshena u vha u khou amba nga ha u kunakisa kana vhutshena ha zwithu. Mutswuku vhathu vhari wavha u kho amba mulilo kana vhuhali, wa buḽuu u vha u kho amba mulalo u tendelana kana vhuthihi, wa girini vha ri u vha u khou imela vhupo kana mvelele, wa yeḽo u vha u kho amba u takala, wa orange u vha u khou sumbedza u vha na mannḓa kana kana u pembela.

Ee nṋe ndi vhona uri u ḓisiwa mabindu a nonga vho dzi KFC na maṅwe, zwi kho ita uri ha ano maḓuvha vhathu kana vhabebi vha si tshavha na tshifhinga tsha u funḓedza vhana u bika zwiḽiwa zwashu zwa sialala, kana u bika zwiḽiwa zwine vhone vho aluwa vha tshi zwi bika. Vhana vha vhona uri ndi khwiṋe vha ḽe zwiḽiwa zwenezwo zwa dzi KFC, ngauri zwi a ṱavhanya nahone a si iwe wane wa tea u zwi bika zwi dzula zwo bikiwa u tshi zwi renga.

Nṋe ndi nṋe ndi vhona u nga ri vhurangaphanḓa ha shango na vhurangaphanḓa ha vhupo vhunga ambedzana, ha vhona uri khamusi hu ngavha na vhathu vhane vha vhewa uri vha linde zwifuwo, zwenezwo zwine zwavha hone kana vha linde henefho fhethu hune zwifuwo zwa ya hone khamusi zwi tshi yo ḽa kana u ṅwa maḓi u itela uri zwi sa hombokiwe musi zwo ya henefho fhethu zwivhe zwo tsireledzea nga misi yoṱhe.

Vho makhulu vha vha thusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u alusa vhana, ngauri nṋe ndi tshi sedza sa makhulu wanga vha a pfhunḓedza zwithu zwinzhi zwine mianga a vhathu pfhunḓedza zwone. Zwino makhulu wanga vha a kona u pfhunḓedza zwithu zwinzhi, nda vha na nḓivho nzhi zwi tshi ḓa kha zwiṅwe zwithu na maitele a kale ane ovha a tshi ḓi shumisiwa.

Kha lushaka lwahashu hu avha na zwithu zwine hapfhi musidzana o ya khombani, musidzana u ya ya khombani, hune avha a kho ḓi funziwa zwithu zwo fhambananaho haningei a tshi kho ḓi laiwa, ngauri mufumakadzi u ḓi fara hani. Ngauri muthu hezwi o no vha kha miṅwaha yo imaho ngauri u ḓi fara hani, musi a tshi bva afho hu avha na tshimima tshine tsha itiwa, hu tshi khou pembeliwa upfhi o vhuya hayani, hune a wana marengwa a takala a tshi kho pembela a tshi khou ḽa na vha muṱa na dzikhonani dzawe.

Mutshato wa white wedding ndi mutshato une wa itiwa, wa munna na wa mufumakadzi wo ambara wa mufumakadzi wo ambara shira ḽitshena, wa munna a ambara sutu na vhaeni vhane vha vha vho rambiwa vha ḓi ambara dzi rokho na dzi sutu dzo fhambananaho. Fhedziha mutshato une wavha wa traditional wedding ndi mutshato une wa itiwa vhathu vho ambara zwiambaro zwa sialala hu tshi khou itiwa zwithu zwa sialala na zwiḽiwa zwa sialala.

Dziṅwe dza dzi nyimbo dzine dzo anzela u imbiwa minyanyani, ndi dzi nyimbo dze dza dzi tshi imbiwa nga vhaimbi vhakale, uri vhunzhi ha vhaimbi vha kale vha vha tshi imba badi nga ha minyanya. Muṅwe wa vha imbi ri sedza muthu ano nga Brenda Fassie ane ha tshavha hone ori sia, u na luimbo luhulwane kholu lune lwa ḓivhea nga maanḓa lune lwapfhi Vulindela lune lwa vha lu khou amba uri vhathu kha vha vule nḓila makoti a dzhene.

Nṋe zwiḽiwa zwine nda zwi funesa zwa sialala, ndi mashonzha ndi funa mukusule, ndi zwi funa ngauri ndo aluwa na makhulu wanga vha tshi pfhunḓedza, uya rabata mashonzha na u anea mukusule mavu makhulu wanga vho ḓi pfhunḓedza uri muthu u aneisa hani mukusule. Ndi zwone zwoitaho uri musi ndi tshi kho ḓi aluwa ndi aluwe ndi tshi zwifuna na zwino ndi kha ḓi zwi funa hezwi zwiḽiwa.

Ee nṋe ndi a tenda nga maanḓa kha sialala ngauri ndo no vhona vhathu vhanzhi vha tshi tevhedzela maitele ashu sa vhavenḓa, nda vhona na he a vhaisa hone na hune vha vha hone ṋamusi. Arali nda vha ndi nga ṅwana wa musidzana, nṋe ndi nga tenda uri a tevhelele maitele ashu, arali hu uri ndi zwine ene a khou zwi takalela, fhedziha arali a si khou zwi takalela ndi nga si mu kombetshedze.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano, ndi miṅwenda na zwithu zwo no nga vhukunda na vhu ṱomola tsie na zwiṅwe nga vhuḓalo .

Ndi ḓi pfa ndo takala nga maanḓa ndi pfa ndo takala nga maanḓa musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala, zwi ita uri ndi ḓipfe uri ndi muvenḓa vhukuma, na hone ndi pfa ndi tshi takalela uri vhathu vha mbone ndo zwi ambara ngori zwi ita uri ndi ḓi kukumuse nga u vha muvenda.

Ee nṋe ndi vhona u nga zwi tshi kha ḓivha zwa ndeme nga maanḓa kha vhuṱambo ha musalauno, ngauri ndi anzela u ṱangana na vhathu vho ambara zwiambaro zwa zwa ma sialala avho musi vha tshi kho ita zwimima kana hu na dzi mbingano na zwinwe zwo imaho ngauri.

Maṅwe a malabi a sialala kana phetheni dzine dza anzela u shumisiwa vhukoni vhune nda dzula khavho, ndi phetheni dza sialala ḽa vha tswana. Vhunzhi ha vhathu wana vha tshi kho shumisa heneyi ḽa phetheni u runga dzi rokho dzo fhambananaho dza dzi dizaini dzo fhambananaho.

Vhulungu vhu ita uri, zwiambaro zwa sialala zwi nake, vhu engedza vhuḓi kana lunako lune lwavha hone musi muthu o ambara zwiambaro zwa sialala.

Ee vhana na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho zwa sialala kha zwimima, kha lushaka lwashu lwa vhavenḓa kana kha sialala ḽashu ḽa vhavenḓa muthu wa mufumakadzi u vho ambara ṅwenda fhasi na nṱha, fhedzi muthu wa munna u a wana o ambara vhurukhu a dovha a ambara na hemmbe khamusi ine yavha yo nakisedzeliwa nga phetheni dza miṅwenda.

Zwiambaro zwanga zwa sialala zwi amba tshiṱori tsha uri ndi muvenḓa, ane a bva venḓa nahone ane a ḓi ṱongisa nga u vha muvenda.

Zwiambaro zwa sialala muṱani wa hashu, vhabebi vha zwi vhea vha ne vha ṋekedza vhana musi tshifhinga tsho swika tshori vha zwi ambare.

Ndo vhuya nda vha ndi tshi khou ya tshikoloni nga dzi twenty four septemba nga ḓuvha ḽine ḽa vha ḓuvha ḽa u pembelela sialala. Ndo ṱuwa ndo ambara miṅwenda, vhukunda zwi ḓo ṱomola tsie na zwiṅwe, ndo pfa ndi kho ḓi kukumusa nga maanḓa ndi tshi kho ḓi rwa khana nga sialala ḽanga na zwe nda vha ndo ambara.

Hanoni maḓuvha fesheni ya shango yo ṱuṱuwedza nga maanḓa ku ambarele kwa vhathu fhethu hune nda dzula hone, ngauri vhunzhi ha vhathu vha tshi renga zwiambaro kana vha tshi rungisa zwiambaro, a vha tsha renga zwiambaro zwine vha zwi funa fhedzi vha renga zwiambaro zwine vha vhona zwi tshi kho ambaresiwa nga vhathu kha inthanethe vha tshi kho itela uri na vhone vha ḓi wane vha tshi khou fana vho na henevho vhathu naho uri a vha khou zwi takalela zwezwo zwiambaro.

Ee vhaswa vha hune nda dzula hone vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhirisa zwa sialala, ngauri a si kanzhi ndi tshi vha vhona vho ambara hezwo zwiambaro zwa sialala fhedziha vha dzula wo ambara zwiambaro zwa musalauno, zwiambaro zwine zwavha zwi zwone zwine zwa kho ambaresiwa nga vhathu kha inthanethe.

Maḓuvhano vha rungi vho wana nḓila ya u ṱanganyisa zwiambaro zwa sialala na zwiambaro zwa musalauno, zwine vha ita ndi u dzhia dzi phetheni dza zwiambaro zwa sialala vha dzi panga kha zwiambaro kana dzi dizaini dza zwiambaro zwa musalauno.

Nyanḓadza mafhungo ya matshilisano na vha ḓivhalea zwi ṱuṱuwedza nga maanḓa fesheni ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha tshi vhona zwithu haningei kha nyandadza mafhungo kana kha vho dzi theḽevisheni dzedzi kana vha tshi vhona tshithu tsho ambariwa nga vha ḓivhalea vha ṱoḓa uri na vhone vha ye vha tshi renge tshenetsho tshithu vha tshi kho pfesesa uri khamusi na vhone tshi ḓo vha fanela u fana na hanevho vha ḓivhalea.

Nṋe ndi vhona zwo naka ngauri zwi sumbedzisa uri vhathu naho vho ḓi imisela u tevhelela ku ambarele kwa muthu sala uno, a vho ngo ḓi imisela u laṱa sialala ḽavho, zwino nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi nga maanḓa.

Ee zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi rungiwa u itela zwi mima zwa musalauno, ngoho ndi ya uri naho vhathu vha tshi tevhelela ku ambarele kwa musalauno zwi tshi ḓa kha zwi mima vhathu vha kha ḓi tevhedzela maitele a kale ane avha a u ambara zwiambaro zwa sialala, sa tsumbo havha na minyanya, waya munyanyani u a kwa ṱavhanyedza u vhona uri vhathu vhane vhakho tshata ndi vha sialala ḽifhio ngauri wavha wo vhona ku ambarele kana zwiambaro zwa sialala ḽine vhavha zwine vha vha vho zwi ambara.

Ndi zwiambaro zwa tshithu zwi nonga vho miṅwenda, mitsheka, misisi vho tshishweshwe na zwiṅwe zwo yaho nga u fhambanana.

Vhaswa vha ano maḓuvha a vha ṱhonifhi zwiambaro zwa sialala kana u ambara zwiambaro zwine zwa vha zwo fanela vha ambara tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha funa.

Zwiṅwe zwa zwiambaro zwine vhathu vha vhanna vha nga zwiambara zwino ita uri vha vhonale vho ṱhonifhea ndi zwiambaro zwingaho dzi hemmbe na marukhu kana suthu.

Maḓuvhano vhathu vha vhasidzana kana vha vhafumakadzi vha ambara zwikete, marukhu kana marukhu a hone wa wana o geriwa fhasi ndi vhona uri zwine zwa zwiṱuṱuwedza ndingo ndi uri vha ambara zwiambaro zwine zwa ita uri vha pfhe vho takala kana vha pfhe uri zwi khou vha fara kana u vha dzula zwavhuḓi.

Muthu ane a tea u vha dzhia a vha ṱhogomela ndi mashaka, khamusi mmane ane avha murathu wa mme arali hu uri vha nae kana vho makhadzi vhane vha vha dzikhaladzi dza khotsi arali vha si nae vha nga dzhiwa nga vho makhulu wavho.

Musi mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi wawe maṅwe a maitele ane a itiwa ndi uri tshiṅwe kha dziṅwe dzi tshaka u wa vhevhuliwa mavhudzi kha dziṅwe dzitshaka u a ila zwi amba u ambara zwiambaro zwa mivhala ha pfhi u ḓo ambara zwiambaro zwitswu lwa tshifhinga tshi ngaho ṅwaha muthihi.

Iṅwe ya nḓila ine ya nga ita uri muthu a pfhe o tikiwa kana mufumakadzi a pfhe o tikiwa nga murahu ha so musi o lovheliwa nga munna ndi uri mashaka vha vhe vha na ye tshifhinga tshoṱhe vha si mu sie a tshi khou dzula a yeṱhe vha vha ite vha tshi mu dalela u itela uri a sa vhe a eṱhe tshifhinga tshoṱhe vha ite vha tshi ya vha tshi mu ṱolela na u mu ṱolela.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine mufumakadzi o lovhelwaho ha tei u zwiita ndi u ḓi wana khamusi a tshi khou gidima gidima na vhathu vha tshinnani nga maanḓa arali hu sathu tshifhinga nga murahu ha musi munna wawe o lovha zwiṅwe zwine ha tei u ita ndi u sokou ya zwimimani nga murahu ha musi o lovheliwa nga munna wawe.

Nṋe ndi vhona ungari ahuna tshifhinga tsho teaho kana tshikene tshine mufumakadzi o lovhelwaho a tea u thoma a tshi dzula ngauri lufuno ndi tshithu tshine tshi soko ḓa u songo tshi lavhelela zwino zwi nga ḓi itea lwa soko ḓa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe zwi amba uri arali lwa ḓa a tshi kho fhedza u lovheliwa u tea u lu hana nga nṱhani ha uri o lovheliwa nga munna.

Nṋe ndi vhona u nga ri u tea u ambara nga nḓila iṅwe na iṅwe i ne a pfa a tshi takalela ngauri ee ndi zwone o lovheliwa fhedzi hu vha hu si na ṱhoḓea ya uri a tshimbile a tshi sumbedza muṅwe na muṅwe uri o lovheliwa zwino ndi vhona uri ndi khwine a ambare nga nḓila ine ene a takalela u ambara ngayo.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi konanye na vhurereli ha tshikriste vhune hapfi christianity ngauri nṋe sa mu khreste ndo no vhona mudzimu vha tshi nndwela kana u ntikedza kana u ndamulela kha zwithu zwinzhi na hone mudzimu vha dzula vha hone tshifhinga tshoṱhe ndi ngazwo ndi tshi nga ṱuṱuwedza muthu uri a ḓi konanye na honovho vhurereli.

Iṅwe ya mishumo i ne ya tea u itiwa nga vhathu vha vhanna miṱani ndi mishumo i nonga mishumo i lemelaho mishumo ya nnḓa ngadeni u ṱhogomela dzharaṱa na u ṱhogomela muṱa.

Nṋe ndi vhona ungari mushumo muṅwe na muṅwe u nga itiwa nga muthu wa munna kana wa mufumakadzi a zwi tou pfhi mishumo i tea u itiwa nga muthu wa mufumakadzi ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshine mufumakadzi a kona a tshi ita na muthu wa munna u a kona u tshi ita arali o ḓi imisela u guda.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi u ṱhogomela vhana vhawe na mufumakadzi wawe ngauri vhathu vha vhanna ndi vhone vhathu vhane vha vha na mannḓa nahone arali a sa ṱhogomela muṱa wawe zwithu zwo to raloho muthu wa mufumakadzi zwi nga mu balela.

Mushumo wa mme muṱani ndi u ṱhogomela vhana, u khwaṱhisedza uri muṱani u dzule ho takaliwa ho bikiwa ho itiwa zwithu vhana vha ye tshikoloni vho kuna na uri munna wawe musi a tshi bva a tshiya mushumoni a vhe o ambara zwavhuḓi na zwiṅwe zwo fhambananaho.